Izinselele ezinkulu esibhekana nazo siwumphakathi uma sisebenzisa amabhasi endaweni yangakithi, ukuthi amabhasi ahamba ngesikhathi futhi awatholakali nanoma ngasiphi isikhathi. Lokho kubanga ukuthi umuntu kumele ukuthi enze isiqiniseko sokuthi ngesikhathi esithile kumele abe sendaweni yamabhasi. Uma uhleli uloku uthi uzohamba ngoba uma efika isikhathi sesendlule amabhasi akasatholakali.

Kubalulekile kakhulu uma umuntu ezohamba uhambo olude ukuthi apakishe umphako ongeke ubole. Futhi enye into ebaluleke kakhulu ukuthi umuntu angayipakisha njengomphako, izinto ey'fana nezigubhu zamanzi nezinye zazo, phecelezi ijuzi nokunye okudliwayo okufana namaswidi, amakhekhe futhi angase ayenze futhi nezinto ezibizwa ngokuthi ama-sandwich, ukuze uma umuntu esezwa indlala enamandla ukuthi akwazi ukudla ukudla okuzomenza ukuthi asuthe.

Umbono wami ngezindaba zezimoto zakwa-Uber no-Bolt eziseqopheni oluphezulu kuyawaheha kakhulu amakhasimende ngoba abantu bayathanda ukuhamba ngey'moto zikanokusho, futhi abantu bayathanda ukuhamba ngey'moto ezingaphukile ezifana namathekisi ukuthi imoto uma ihamba izohamba hamba iphuke bese umuntu egcine engafikanga ngesikhathi la eya khona. Kodwa iy'moto eziseqopheni eliphezulu zakwa-Uber no-Bolt ziyasiza kakhulu ukuba umuntu afike ngesikhathi la aya khona futhi kuyawaheha namakhasimende ngoba izinto zikanokusho izinto ezibekelwe phambili esikhathini sokuphila samanje.

Ngingathanda ukukhuluma nabaphathi bezinkampani zamabhasi ukuba benze isiqiniseko sokuthi amabhasi aba nama-Wi-Fi. Lokhu kungasiza kakhulu uma umuntu ezohamba ibanga elide engazi la aya khona. Futhi lokhu kungasiza kakhulu ukuthi umuntu ongayazi indlela akwazi ukusesha ngefoni yakhe ukuze abone indlela la eya khona, ngokusebenzisa izinto ezifana phecelezi i-navigator futhi kuyasiza kakhulu ukuxhumana nabantu ozobe uya kubo ngaleso sikhathi. Futhi noma kunobungozi, kuba lula kakhulu ukubikela abanye abantu ey'nkundleni zokuxhumana ngengozi esuke iyenzakalile endleleni, ey'nkundleni ey'fana no-WhatsApp o-Facebook nakokunye.

Uma umuntu equleka esitimeleni, izinto ezingenziwa njengoba umuntu ozobe equlekile elele phansi kungenziwa izinto ezibizwa ngokuthi i-CPR, lapho umuntu uzama ukumthinta esifubeni ukuze uzame ukumbuyisa ukuthi aphaphame. Enye into engenziwa, umuntu angaphuziswa amanzi noma afafazwe ngawo ebusweni futhi aphinde enzelwe nomoya ukuze azokwazi ukuphaphama. Uma efase izinto ezifana notayi ziyakhishwa ukuthi umuntu angaxineki.

Cha, angikaze ngasebenzisa isaphulelo sabafundi lapho ngibuka khona ibhasi elethikithi lihambe amabanga amade kodwa isaphulelo sabafundi sethikithi engiye ngalithola isaphulelo sendawo ebizwa ngokuthi i-Gold Reef City, lapho ithikithi liba amanani aphansi ngenxa yokuthi ngingumfundi.

Ngingathanda ukuba nombono lo engizowusho kwinhlangano yamatekisi yangakithi ukuthi uma bekhuphula imali yokugibela amatekisi, kumele beyenze nesiqiniseko ukuthi iy'moto zabo ziphephile ngaso sonke isikhathi ukuze thina singabagibeli bamatekisi, singakhali ngokukhushulelwa kwemali kodwa amathekisi abe engaphephile ukuthi angahamba ngabantu ngoba angase azibandakanye ey'ngozini.

Izitimela zika-PRASA zibonakala noma ziyashiwo ukuthi ziphephile ngoba kukancane lapho uzothola khona kuthiwa isitimela sithole iy'ngozi endleleni noma sishayisene nesinye isitimela. Lokho kwenza ukuthi isitimela siphephe kakhulu.